Mahaeng mona ditsela tsa teng di mpe haholo. Hona ho sitisa hore ditlhare dingaka le manese, di tlise ditshebeletso tsa boleng motseng.

Jwalo ka ha HIV Aids e le sewa se seholo ka hara naha ena ya rona, ho kaba molemo ha mmuso o ka atametsa di-clinic haufinyane le setjhaba, e le hore ba se ke ba fumana ditlhare tseo ba di hlokang ka mora nako e telele. Ditlhare tsena di tlameha hore di dule di ntse di le teng ho rona ka nako tsohle.

Ntlha ya pele ke nahana hore ha ho ka hwa iswa di-mobile clinic-e mo ho nang le batho ba seng ba tsofetse, di tla tseba hore di thuse e le ho fana ka ditshebeletso ka pelenyana. Ya bobedi, ho thewe di-old age home tse ngatanyana ka hara naha hohle diprovenseng tsa tse teng ka hara naha ya South Africa, di eketswe e tle le hore ba nang le botsebi ba ho hlokomela maqheku ba be ba le teng ba le haufinyana.

Mesebetsing, mananeo a buang le bo ntate ka tsa bophelo a fokola. Mme ke dumela hore ho tlameha hore ho eketswe dithupelo le mananeho ka kotloloho, a hlileng a tobileng bo ntate ka tsa bophelo.

Rea ithuta hore batho ba bo ntate ke batho ba letswalo mme ha se hangata ba yang ngakeng. Ba kgetha hore ba ye dingakeng e se le hore e se le ha mmamoraho bophelo ehlile ha bo sa le botle. Empa ke boikarabelo ba motho e mong le mong hore ha o sa phele hantle, o ye o lo bona ngaka. Mme ke boikarabelo ba ntate e mong le mong hore ha bophelo bo se hantle a ye setsing sa bophelo a ye a lo bona ngaka mme a tsebe hore a fumane hore na ke eng se mo tshwereng.

Bo mme le bo ntate ha re lekeng hore re time dikerese tsa rona, re time dikgase, re time metlakase, e le hore re qobe hore matlo a rona re fumane jwale a se a tjhele. Re tshwanetse hore re re bone hore re nka mehato enono. Haebe o besa paola se ka robala o ntso besitse paola hobane le yona e kotsi bosiu, haholoholo ha re robetse.

Kgotso, o bua le nurse-e Disebo mona. Ke letsa ke le clinic-ing e ka tlase ho lebenkele ka motseng. Ke ne ke le tsebisa hore clinic e tsamayang ha eso fihle mme re na le bakudi ba ntseng ba eme be sa le ba fihla ka hora ya bosupa hoseng ba hlokang ditshebeletso tsa clinic-e e tsamayang. Ke kopa hore ke mpe ke siye dinomoro tsa ka e le hore le tle le ntetsetse le ntjwetsa hore na ke ka pelenyana ha kae le tla fihla, kea leboha.

Dipetlele tse hlokomelang batho ba tshwerweng ke lefu la kelello di a fokola ka hara naha haholoholo tsa mmuso. Mme di hloka hore di eketswe. Boholo ba dipetlele tse re nang le tsona tse shebaneng le lefu la kelello ka hara naha ke dipetlele tse private. Mmuso o lokela hore o eketse dipetlele tseo.

Ee tlhahlobo ya bongaka selemo le selemo e bohlokwa. E bohlokwa haholo ho sheba mafu e kang mofetshe, tswekere le HIV, e leng tsona tse hodimo-dimo ntlheng ya ho ama batho ka hara naha.

COVID-19 e ne le sewa se fihlang lefatsheng. Mme ditsebi, matjhaba ba se na kutlwisiso ya hore na sewa seno na se bakwa keng. Mme ehlile ntho e sa tsejweng e tla tshajwa. Ke ka hoo ka nako eno ya COVID-19 ho no ho bonahala ho na la matswalo a mangata lefatshe ka bophara hobaneng e ne le sewa se sa tsejweng hore na se hlaha ho kae, e le koko e sa tsejweng hore na e hlaha ho kae. Ho se etswe le dipatlisiso tsa hore na COVID-19 e bakwa ke eng le hore na hobaneng ha e le teng lefatsheng. Mme ehlile ho ne ho tlameha hore matswalo a phahame, a be hodimo.

Nka kgetha ho ya sepetlele sa mmuso hobane ha ke patale ditlhare tse turang.

Ke dumellana le yona taba ena. Hobaneng bakgatjhane ba kgothaletswa hore ba dule ba ntse ba ya di-check-up-ng tsa bona e le ho sheba maemo a bona hore a ntse a nepahetse.

Mokudi o tlameha hore a dule a nwa metsi a be hydrated mme a jele dijo tse nepahetseng. O tshwanetse ho dula a hlokomela leqeba ho qoba infection. O tlameha ho dula a phodisitse leqeba le tsebe ho fola ka pele.

Ba hloka ho ya clinic-ing hang hang, ho ya hlahlojwa, le ho fumana boeletsi ba hore na ba etse jwang ho thibela ditla morao, le hona ho tla tla thibela mafu a ka tlang tlasa boemo bona.

Ho na le mananeo a fapakaneng ka hara naha a buang ka taba tsena, empa haholoholo di-community radio station-e ke tsona tse nang le ho bua ka ka ditaba tsena haholo. Ho na le bo SABC 1 and 2. Ho na le bo Thobela FM, bo Lesedi FM. Di bua haholo ka ditaba tsena.

Bothata ka kotloloho ke mehala e dulang e sa sebetse.

Jwalo ka motho eo a se ileng a nna a leka ho sebedisa dihlahiswa tseo di-platform-ong tse, ke hlokometse hore boholo ba dihlahiswa tseo ha se dinnete. Ke tsena tseo re re di bitsang, di-scam.

Batjha ba hloka ho ba le di-extra curricular activities dikolong hammoho le ka ntle ho dikolo. Ho be le ditsi tse fapaneng tse fanang ka dithupelo ka kotsi ya dithethefatsi, ho be le molao o fokotsang nako eo batjha ba e sebedisang ho social media.

Lebollo la sepetlele le thusa banna haholo hobaneng. Le etswa ke dingaka tse ileng sekolong? Tse tsebang na di ntse di etsang, tse sebedisang disebedisuwa tsa boleng bo phahameng e bile ba sireletsa maphelo a banna ba bollang sepetlele moo.

Lebollo ntse le le bohlokwa haholo, haholo thibelong ya mafu e kang HIV, empa lebollo la thabeng le tlameha ho fediswa ho latela ditlaleho tsa banna ba hlokahalang ha ba ile lebollong, ba fellwa ke mapheo ha ba ile lebollong. Lebollo le etswe dipetlele feela hore le tsebe ho ba molaong, le hore le tsebe ho etsuwa ka mokgwa o nepahetseng ke dingaka tse nang le ditsebo tsa hore na di ntse di etsa eng.